Kukho intombazana eyayineminyaka elishumi nanye eyathi yaxhatshazwa. KwakuyeyaseLimpopo. Kulapho yaye yaxhatshazwa esikolweni kuba besithi imnyama kakhulu, imbi ingathi yindoda. Intombazana leyo yagqibela izixhomile, izibulele ngoba kaloku yayihleli ithukwa, ibethwa ngamantombazana. Kwakude kukho nomboniso owawuvelile uveza ebethwa ngamanye amantombazana. Ukanti netitshalakazi yakhe yayihlala isithi mbi, akufanelanga uba ufunda kweso sikolo, ekucacuba kwakusisikolo esasiphambili. Kusithiwa akekho rayithi kwasentloko ingathi ngumntu lo ongaphilanga, udom akapasi esikolweni. Wagqibela ezibulele yinto eyandivisa kabuhlungu leyo.

Kum eyona nto eyabanzima kakhulu, yabuhlungu kakhulu kukuba azange ndikwazi ukuziphendulela futhi azange ndikwazi ukuxola ngokukhawuleza. Kuba kaloku xa umntu ezothetha ngendlela athanda ngayo ube ungeke ukwazi ukumbuza uba kutheni ethetha ngolu hlobo, ugqibele ungasakwazi nawe ke ngoku ukuziphendulela ungakwazi ukuzilwela. Kwakuyinto eyayingemnandanga kona kuba kaloku yonke loo nto leyo yayibuya ekutheni umntu ajonge nje isithombe sam okanye ifoto yam, andibone ndingumntu angandithandiyo, abone iimpawu angazithandiyo ebusweni bam. Yinto eyandihlukumezayo leyo.

Ubungozi bayo bobu bokuba uzoziveza ukuba uphi wenzani kanti kukho utshaba olukujongileyo olukulandelayo apha kwi-social media. Uzibone sowungena engozini efana nokuba mhlawumbi ubanjwe inkunzi, uthathelwe into zakho ezifana nemoto, indlu. Yho! Imoto, ifowuni, imali. Nokuthi uzobe usitsho uba uphi, utya ntoni nabani ungayazi okokuba kanti mhlawumbi mntu lowo uthetha naye wena wamophula intliziyo ngento ethile mhlawumbi okanye uyamtyala. Uzawuthi uthi uyabona nanku seyefika uzokuhlaza ke ngoku phambi kwabangani bakho. Nayo inobungozi leyo ngoba kaloku izawuvusa ke ngoku ingqushululu kuqale kuliwe.